Tjhe, ha ke dumele. Ha o no re moriana o ka etsa tshebetso ka nako e le nngwe. Akere ha re shebile botlolo eno ka ntle e ngotswe mafu o thweng ya phekola ka ofela. Nna ke a hanana hobane ha o no re e ka sebetsa ka nako e le nngwe mafu ano a lo ka ofela. Nna maikutlo a ka ka moriana oo, ha ke dumellane le ona ho hang hobane tshebetso ya teng ha e ntle. E ka nna ba entse etsa tse ding tsa dikotsi maphelong a batho.

Mmuso o tshwanetse ko ho lekola meriana ena ya batho bana ba e rekisang. Mme moriana oo ha o se molaong, motho ao rekisang o tshwanetse ke ho ya tjhankaneng. Ke kotlo eo mmuso o tlamehileng a ba fe yona eo.

Monna a nwang jwala haholo a ka ba kotsing ka tsela e makatsang. Hobane jwala bo ka bo ka bo utlwisa bohloko ka hare, ka hare sebetseng. E ne motho wa bo teng ha sa nwa jwala haholo le ka sefahlehong ka mona e mo senya tshobotsi. O tla fumana nako e nngwe ha sa nwa jwala a sa a dula a thothomela ke bo jwala boo. Hobane nakong eo o tla ba sa se na o tla ba sa nwa jwala haholo ebile bo se bo le haetse ka hara mmele wa hae. O sa ba tla phela ka bona, e se lefu la hae.

Ho thibela pelehi, ya setso ka setso ke bona ke ho nwa dipitsa meriana ena ya Sesotho ya dipitsa. Nna ke bona ya sebele e le ena ya bookelong, o lo hlaba nale ho thibela pelehi.

Mmuso o ka ntsha dikoloi ho tlo putha batsofe, mme ba kgone ho ya di patala le di-clinic-ng. Kapa wa ntsha manese a tlo sebeletsa ntlo le ntlo, a kene ntlo le ntlo, ba kgone ho thusa bo nkgono le bo ntatemoholo.

Bana bana ba tshwanetse ho ja dijo tse matlafetseng. Hobane ha ba sa je dijo tse matlafetseng, ho kaba bonolo hore malwetse a ba kene hs bonolo. Ho thibela malwetse ana mmuso o ka nna wa ntsha dijo tse matlafetseng, wa fa batswadi ba leng hore ha ba kgone ho fa bana ba bona dijo tse matlafetseng hore mmele wa bona o kgone ho ho ba ema, ho ba boemong bo botle bo matlafale.

Ho sebeletsa setjhaba se hlwekileng le se phelang hantle. Le ho ba le tokelo ya ho ba le metsi, le ho tsamaisetswa dikgwerekgwere.

O tshwanetse o ithoba ka metsi a fofo, a tshetsweng letswai bosibu pele o robala ka letsatsi le letsatsi.

Lebaka le etsang re sitwa ho fihla dipolasing ke hobane mmuso wa rona ha o lokise ditsela tse yang mapolasing. Ke lona lebaka le etsang re sitwa ho fitlha moo dipolasing ho tlo thusa batho ba dulang dipolasing.

Ee, ke ntho e lokileng hore ba ka ba ka rutwa ka pelehi. Hobane ba tla ba tlamehile ba tle ba rutwe ba ntse ba le banyane ho thibela pelehi, ba ntse ba le banyane dilemong.

Re kopa tshwarelo ho le tsebisa hore hona le moriana o fedileng, empa retla, ntse re lokisana le yona taba eo. E se kgale hona pele mafelong ana a beke. Re tla be se re lokise re rometse moriana eo e fedileng.

Eya, mosebeletsa hobane ba teng basadi ba hlekefetsang banna ba bona. Ba bua le banna ba bona ka tsela e sa e sa lokelang. O tla fumana etsetsa monna hae marata a na le banna ba bang. Ke tsela e nngwe ya tlhekefetso eo.

Ee, ba tshwanetse ho finyella. Hobane le hona mono mekhukhung mono ho ntso dula batho ba hlokang thuso jwalo ka batho ba bang.

Ha se jwale ke le founela le sa fumanehe. Ho na le kotsi e hlahileng mona seterateng sa rona, ne re kopa thuso ka pele ka potlako.

Eya, e bohlokwa ho re ka kenya. Hobane ho rutwa ka monna ha ngata hore na monna tla tlamehile e be motho a jwang, ya ikemiseditseng bophelong, a batlang eng bophelong. E be monna ka tsela tse jwang, a seka hlekefetsa bana.

Eya ha qala kena kamanong tsa marato, o tlamehile a tsebe fela hore o tlameha hore a sebedise kgohlopo . Hape o tlameha hore a late dipidisi, a nwe dipidisi tsena tsa di-prep ho thibela kokwanahloko ena ya HIV.

Le nna ne ke tshaba COVID-19, hobane le ha o no tshwerwe ke sefuba o no so nahana hore ekaba e se le yona yona COVID-19 e. Ne se re bile re tsamaya re kentse di kwaela nko, se bile re tsamaya hohle re sa atamelane le dishopong ho fokotswa le ditekesing palo ya batho ba palamang ditekesi. Le mafung ne se re fokoditswe, re tshohile yona COVID-19. Heleke a tla etsa mehlolo.

Pele ba ka nka kgato ya ho etsa ngwana, ba tlameha ho ya clinic-ing ba lo nka madi. Ba lo lekola mafu ana ohle ka ofela.

Ee, re ka ba ngole dipampitshaneng tsa bona. Hore ba ka nwa meriana ya bona neng, le ka nako mang. Hore ba kgone ho hopola hore ena e se le yona nako ya dipidisi le meriana.

Ee, le a thusa lebollo la sepetlele le la thabeng. Hobane ha o sa ya mono o bo etsa thobalano e sa bolokehang. Ho bobebe hore o amane le mafu anana e kang bo HIV bo di-STI ke hona moo o tla fumana o so o kula teng. Mara mpa ha o tswa lebollong e kekebe ha se habobebe moo o ka kenwa ke mafu ao.

Ee, ke bona ba tlisang dintho tse meriana e seng melaong ka Afrika Borwa. Hobane ke meriana e ba kgonang ho iketsetsa yona. Evbe ba ngola pampiri ka ntle ba re thetsa ba ngole ntho tse tse sa tlo etsahala mona merianeng. E be e be yona e se etsa mafu a fapa fapaneng mmeleng wa hao. Meriana ena e re sa e tsebeng.

Mmuso ha o kgetholle ho hlokomela batho ba fokolang. Hobane o kgonne hore ba ka kgona ho kena dikolo ba ntse ba le maemong a jwalo. Le hona o kgonne ho ba fumanela mesebetsi e ba tshwanetseng ba ntse ba le jwalo. Le ka le ka nqena o ntse o kgonne ho a ka ba fa tjhelete yona ena ya grant, e ba ka kgonang ho reka dijo ba iphedisa ka yona.